Esinye isithelo esingakhiqizwa epulazini kungaba ubhanana, ubhanana ungayenza nesinkwa.

Esinye isiqu abalimi abangabhekana naso ukusebenzisa kwamanzi ngokweqile, ukusebenzisa amanzi ngokweqile kutshentsha inhlabathi ezingalayo engakhona, kuphinde kuyenze amanzi amaningi ukuthi izitshalo zingasakhuli.

Abalimi enye inkinga abangabhekana nayo eyokuthi bangasebenzisa okwamanzi ngokweqile, ukusebenzisa amanzi ngokweqile kumosha inhlabathi isimo sayo engakhona kuphinde futhi kungakhulisi izitshalo, kubulala nezitshalo.

Abalimi bangasebenzisana nabantu bamabhizinisi endawo ngokuthi bathengise ukudla ngamanani ayehlile kumabhizinisi, ukudla lokhu sekuzomosheka bakuthengise ngamanani aphansi.

Sawubona, Bheki. Imina umnumzane umlimi olima izitshalo ibhizinisi yami isabhekane nezinkinga ngenxa yesimo semvula esichamuke ngokuphazima kwelihlo. Ngisacela ukulelelwa kwemali ngizokubuyisa isizalile. Ngiyathemba ukuthi isimo sezulu sizolunga ngikhone ukwenza imali eyanele ukuthi ngibhadale zonke izikoloto enginazo.

Uma mengiwumholi bengingafuna ukuthola i-proof yokuthi abantu bebawu-own-a vele lo mhlaba before bawuthatha ukuba lungisa, balowo mhlaba, mebe babe nento ebonakalayo ukuthi lo mhlaba abawufunayo vele bebahlala kulowo mhlaba.

Ukwenza ingadi emphakathini indlela enhle kakhulu yokubonisa uthando ngoba emphakathini kunabantu abawuswelayo ukudla, ingadi yakho ingakhona ukusiza abantu abaswela ukudla kakhulu ukuthi bakhone ukulala badlile kwezinye izinsuku. Lokho kubonisa ukuthi ungumuntu onothando okhonayo ukucabangela abanye abantu.

Lana kune ngazwisani kwenkulumo kunga-understand-ani kwenkulumo, ukuthi lo munye ufunani lo munye ufunani.

Unumzane Dlamini lesi ncumo sakhe zizongiphula kakhulu ngoba ipulazi sokuyindawo ayijwayele, ende ngokuthi izingane zakhe zingafuni isipho sakhe sepulazi izomphatha kabi kakhulu leyo nto, ngoba ibhizinisi ayivusile ngiyakhola athandayo ukuyibona ichubeka.

Kufanele ngi-understand-e abathengi ukuthi bafunani, bathanda ini khona ngizokhona ukubaheha, ngingayenza umsebenzi wami ngicale ngiriseshe ngibheke ukuthi abathengi bathandani kakhulu.

Ngingabiza umhlangano womphakathi lo mhlangano womphakathi, ngicele abantu abangavilaphi ukugada umphakathi ba-patrol-e kuze liyehle izinga yezinambuzane.

Ngingabiza umuntu onolwazi kakhulu ukuthi angisize ngenhlabathi ukuthi ngingayenza kanjani kuze ilunge ikhone ukutshala, ngibize umuntu ofundele ngenhlabathi owaziyo ukuthi meyinje ungayenza njani ukuthi ibe nje.

Izithelo zalo muntu kube ikhwalithi enhle kakhulu because nenhlabathi mengayisebenzisa meyilungile wakhona ukuzitshalela kwakhe engadini encane azenzele yona ngesandla.

Yatshintsha ngendlela elungile wakhona ukukhula uthando lwezitshalo futhi ngokutshala kwakhe, ukulima kwakhe kwamsiza ngoku-saver-a imali, wonke umuntu angakujabulela lokho.

Izitshalo kwesinye isikhathi asidingi amanzi amaningi. Kungenzeka ukuthi uSipho akanalo ulwazi lezitshalo, wagcine sekathela amanzi amaningi emisela ngamanzi amaningi kanti umosha inhlabathi.

Ngabiza umuntu onolwazi ngokwenhlabathi kube uyena ozongisiza akhombe ukuthi ngingayenza nje nakanje kuze inhlabathi yami ilunge.

Iyona epha izitshalo i-nutrients so, uma inhlabathi ingelungile nezimfino ngeke zilunge. Nesimo sezulu naso siyayenza ukuthi, izitshalo zakho zingalungi ngenxa yemvula enamandla emosha izitshalo.

Ukuthi ipulazi lami lihambe akulungile kakhulu futhi ngoba ubaba kanye nabomkhulu abokhokho bebesebenza khona, leso leso sizathu sengepha amandla kakhulu ukuthi ngikhone ukulisana nendaba yokuthathelwa ipulazi. Into yokucala engayenza abommeli or umeli ozokhona ukungikhulumela, sibone nendlela yemithetho esingayilandela ukuze ngikhone ukugcina ipulazi lami for mina nezingane zami ezizayo.

Kona amakhemikhali ekutshaleni asiza kakhulu ngoba izithelo nemifino ziyashesha ukukhula kakhulu and ziba zinhle zibe nkulu, abantu bazithande noma zingekho zingekho healthy ngaleyo ndlela.

Ngingathenga amakhemikhali la abulala izinambuzana noma izithelo zami ngizivale ngenethi ukuze ngi-protect-e from kuzinambuza.